Umfuyi angazikhusela iibhokhwe zakhe ngokuhlala ezigadile ngalo lonke ixesha nangokuzifunda ukubana zihlala zinjani kwiimeko ezifana nemo yezulu. Kwaye angadibana nabanye abalimi ekuncedaneni nokufundisana ngeendlela zokuphilisa nangokwandisa imfuyo yabo ngokuhlala icocekile, nakwiindawo ezihlala kuyo ihlale ikhuselekile, bahlale beyigadile ngalo lonke ixesha, nokuba bayisaphi bagadane nayo ngalo lonke ixesha.

Akufanelanga oku ngoba ixesha esikulo ngoku amaxabiso ezinto anyuka njalo imihla nezolo kwaye imali iya ntengentenga. Imisebenzi inqabile, abantwana kufuneka befundile nawe mphangeli kumele unakekele usapho lwakho. Xa uzawupeyiswa imali encinci awukwazi uzenza zonke izidingo zakho. Kuyanyanzeleka ke ngoku ukhalazile okanye ukhangele amanye amanyathelo ononcedakala ngawo ngoba le ayingekhe ikuse ndawo zibe izinto zinyuka oko.

Okokuqala ukunceda izityalo zam okanye izivuno zam, ndithenga izinto ezikwaziyo ukukhusela izityalo kwindalo nakwizinambuzane, izinto ezizawukwazi ubulala izinambuzane. Kwaye ndizinkcenkceshela njalo izityalo zam ukuze zihlale zikhuselekile kwaye zikhule kakuhle. Izinambuzane ndihlala ndizigada ukuba zingasondeli kwizityalo zam, nezityalo zam ndihlala ndizijongile ukuba zikhula ngeyiphi na indlela nxa kunetha okanye nxa kushushu okanye nxa kukho umoya kwaye zeziphi izinambuzane ezisondelayo kwimo yezulu nxa itshintshatshintsha.

Igadi yam yemfuyo ingandinceda kwiimini ezinje nxa ukutya kushokoxekile nokuphepha amatyala, ukuba ndimane ndiyokha izifuno egadini ndipheke sikwazi ukutya nosapho lwam. Ndikwazi nokutshintsha ndicele loo nto kumakhelwane endingenayo, ndimphe umfuno naye akwazi ukupheka nosapho lwakhe, nokuncedancedana nabantu nokuba bakufutshane na nawe okanye bakude.

Iindlela ezinokunceda ukhusela umvuzo wabasebenzi kukuba ugcine imali iselugcinweni for ixesha elide ukwenzela iimini zikaxakeka nxa zifikile ube nokwazi ukunceda ubhatale abasebenzi bakho njengamfama. Nokukhangela amanye amanyathelo kusase-early ukuba ungenza njani ukuze ekuhambeni kwexesha nxa kuthe kwehla intlekele ukuba yintoni na onokuyenza ekuncedeni abasebenzi bakho efama. Kwaye nokuncedancedana ngokomsebenzi, uwazi lo ngumsebenzi uzawuthatha ixesha elinga, lo umsebenzi uthatha ixesha elinga. Uyihlule imisebenzi ngokwamaxesha awo, bathi abantu bephangela beqala ukuqeshwa babe belazi ixesha abalindele ukuliphangela emsebenzini.

Abantu basezilalini ngabona banolwazi oluphangaleleyo ngezityalo ukogqitha abantu abasezidolophini. Abantu basezilalini bakhule kwixesha lamandulo belima emasimini nasegadini kungoko benolwazi olugqithileyo ukogqitha abasezidolophini. Ngoba bayayazi ukuba izityalo kumele zinonophelwe kangakanani na, bayayazi izityalo nangamaxesha alo okuzityala ukuba eli ixesha lelokutyala imifuno, eli ixesha lelokutyala iziqhamo, njalo njalo.

Umhlakulo nerhenqe zikwanceda ukuba ukwazi ukususa ikhula egadini yakho uzokwazi ukulima izityalo zakho. Umhlakulo ukwanceda ekubeni ukwazi ukugrumba egadini okanye emasimini wakho khona ukuze ukwazi ufaka izityalo zakho kumngxuma ngamnye othe wawugrumba ngendlela efanelekileyo yokulima. Iphinde ibe khona into yokunkcenkceshela encedayo kwizityalo uba ukwazi ukuzinononga okanye ukuzikhathalela ngamanzi ukuze zikwazi ukukhula. Uphinde ufumane irhengqe elizawuphinda likwazi ukukhusela izityalo zakho kwiminanda.

Igadi esemveni kwendlu ezilalini iluncedo kakhulu, ingakumbi ezilalini ngoba kuhlala kakhulu abantu abadala abasele bekhulile. Kwaye siyayazi ezilalini ukuthi iindlela zabo zinde kakhulu uba bangahamba baye ezidolophini. Iyabanceda ke laa gadi nangeemini ezonqongophalo apho imali ingekhoyo, bakwazi ukukha imifuno egadini bapheke kulalwe kusophoriwe ziintsapho nabantwana bakwazi ukuya behluthi esikolweni.

Mna ngokolwam uluvo ndiyibona iyinkqubo entle lena ekuncedeni abantu bakwazi ukuzenzela amashishini akhulayo bakwazi nokunceda nabanye abantu ekuhlaleni. Ngoba not wonke umntu unako ukufikelela kumacandelo athile ezemali okanye imisebenzi ngoba inqabile kwaye abantu iminyaka seyihambile kubo, kambi abanye abafundanga. Kodwa ukufunda ngezolimo ingayinto eluncedo kakhulu kwaye ikwazi ukutshintsha iimpilo zabo, kunye nabo basakhulayo bafunde lukhulu koko.

Izityalo ezityalwa ebusika eyokuqala likhaphetshu, ikherothi, ibhitruthi, litswele, sispinatshi. Ezi zityalo zikhula kakuhle ebusika ngoba zifuna indawo ebandayo, hayi indawo eshushu. Ziyakwazi ukunyamezela umkhenkce, ziyayithanda nendawo eneqabaka.

Iindlela ezinganceda ngayo iigusha zam ukundenzela imali kukuba zithi xa zizele zinamantshontsho ndiwathengise loo mantshontsho kubantu abawafunayo bazikhulisele nabo. Okwesibini, zingandinceda ukuba ndizichebe uboya bazo ndibuthengise khona ukuze kukwazi ukwenziwa iimpahla ngoboya bazo obushushu for ubusika. Okwesithathu, into ezingandinceda ngayo kukuba ndizixhele ndiziphungule inani lazo, inyama yazo ndizithengise, ndiyithengise ebantwini indingenesele imali. Iluncedo kakhulu ke loo nto.

Linganceda eli phulo ekulweni indlala kumasebe nakwiindawo zangaphandle ezifana nezilali, nokunceda kwiimarike zangaphandle nangaphakathi nakwiindawo zabalimi abasakhulayo abasakhasayo abangekabi nalo ulwazi olugqibeleleyo ngokulima. Ingaluncedo kakhulu ke loo nto nogada indlela abalima ngayo khona ukuze kuncedakale wonke umntu ngoba siyayazi ukuthi imisebenzi inqabile kwaye nemali iyantengantenga.

Into ebalulekileyo ekwandiseni amaqanda kukuba ukhathalele iinkukhu zakho uzijonge izinto ezizityayo ezifana nokutya, ucoceko kwindawo ezihlala kuyo nenkathalelo yokuba zifukama njani, zonke ezo nto ke zibalulekile.

Ixesha esiphila kuyo lethekhnoloji etshintshatshintshayo nemitshini kwaye nee-chemicals abazisebenzisayo ezingeyongozi ekutyeni ezikwaziyo ukunciphisa ixesha lokokuba ukutya kukwazi ukuhlala ixesha elide kungakhange kube kuyonakala. Ezo nto ke ziluncedo kakhulu kwabanye abantu kodwa kwabanye azililo uncedo ngoba baye bagule, impilo ibakhathaze.